Ngicabanga ukuthi into uhulumeni angayenza ukuthi kwakhwe imigwaqo emakhaya ngoba esikhathini esiningi bayehla kude nasendlini. Manje uma kungakhishwa imigwaqo amatekisi azokwazi ukufinyelela la abantu bahlala khona.

Ngicabanga ukuthi kuyenza ukuthi abanye abantu la bahlala khona kukude manje futhi kuqhelelana kakhulu nala kuhamba khona isitimela. Futhi nje kuba nzima ukuthi bafinyelele lapho. Kungakho kuthatha isikhathi eside.

Mina ngicabanga ukuthi abantu abadala baba nokuhlupheka kakhulu uma kufika kwindaba ye-public transport ngoba bahlala kude nala kuhamba khona iy'moto. Kumele bahambe isikhathi eside bafike ukuthi baze bathole ukuthi bagibele itekisi. Manje ngicabanga ukuthi mhlambe uhulumeni angasiza ukuthi kube namabhasi ahlala akhona for abantu abadala. Nanoma angagibela wonke umphakathi kodwa kakhulu kakhulu abantu .

Ngicabanga ukuthi uma ngingabhekana naleso simo lesi ngingavele ngibhadale ngeyami imali noma ngijike ngihambe ngenye indlela. Noma mhlawumbe izothatha isikhathi kodwa nginga-make-a sure ukuthi ngiyafika ngesikhathi lesi okumele ngifike ngaso.

Ibhasi engihlala ngilisebenzisa mangihamba ngi-travel-a lona ngingathi ayi liklini li-comfortable-i futhi nje ayikho into engingathi angiyithandi ngalo. Futhi nje lishibhile kuphephile ukuhamba ngalo. Alikaze ngizwe uma kuthiwa likhe labandakanyeka engozini lona nje one to ten ngalipha ten.

Ngicabanga ukuthi amabhasi ahlala akhona ahlala futhi afika ngesikhathi noma uya emsebenzini noma mhlawumbe u-travel-a uya kwenye indawo. Ahlala ahamba ngesikhathi sekuzaba umuntu nje ofika mhlambe ibhasi selimshiyile. Amabhasi ahlale afika ngesikhathi mina nje ngicabanga ukuthi amabhasi into e-right ngoba abakaze babe-late. Uma ngabe li-late ibhasi kusuke kunesizathu futhi nakhona angeke nihlale ningana-transport kuzothunyelwa elinye ibhasi.

Ngicabanga ukuthi abantu abadala mina la ngihlala khona ababhekananga ne-problem ye-transport. Mhlawumbe into nje ukuthi abo abashayeli abanaso isineke uma kuza kubantu abadala ngoba bona sebakhulile. Kumele bathathe isikhathi ukugibela kuthathe isikhathi ukwehla. Ngaphandle kwalokho hhayi angikuboni okunye.

Into nje uma ngingumshayeli weloli ngihamba ibanga elide ngingayibuza nje uma ngifika ukuthi uma ngikhokha kuyoba yimalini ngoba ngiyazazi ukuthi ley'ndawo ziyabiza. Mara kodwa ngiyazi ukuthi emsebenzini ngiyobe nginikiwe imali yokukhokhela la ngidlula khona.

Into engingayishintsha ngamabhasi futhi kakhulu kakhulu lawa alayisha abantwana besikolo la ngakithi ngingashintsha le nto yokuthi bagcwala babe baningi futhi loko akuphephile. Yiko loko nje engingakushintsha koda kona amabhasi wona hhayi akahle, awamoshekanga kodwa nje ngingashintsha lokho ukuthi bagcwalise iy'ngane kuphela.

Ngicabanga ukuthi isonto lona lidlala kakhulu indima yokunceda abantu abasebekhulile makuza kwezinto ezifana ne-transport ngoba bona babeka kuqala abantu abakhulile phambili. Bese thina abanye singalandela emuva futhi loko kungenza ngijabule kakhulu.